Idatha sele libiza imali ephezulu khulu ngalesisikhathi ngombana uthenga idatha elinengi kodwana lihlale isikhathi esincani.

liqakathekile idatha esikhathini sanje ngombana isiza abantu ukuthi bakwazi ukukhuluma nabanye abantu, ibasize lokha bafuna imisebenzi, ibasize lokha bafuna iinkolo, nelinye nje ilwazi elinengi.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu ngombana ividiyo ithatha isikhathi eside begodu ithathe nedatha elinengi ayifani nomlayezo.

Umuntu angahlala angabukeli amavidiyo amanengi begodu angazibekela isikhathi sokuthi asebenzise idatha kokhunye angalisebenziseli enze okhunye ngekhaya.

Umuntu loyo akasakghoni ukusebenzisa i-inthanethi.

Basebenzisa i-app yebulungelo labo.

Liyahluka idatha eSewula Afrika, kuzokuya ngokobanyana umuntu usebenzisa yiphi i-network nangokuthi ufuna idatha lemalini kodwana uyathola nge-thirty randa idatha libe yi-fifty megabytes.

Nakubentwana besikolo bangathola mhlamunye i-one gig nge-thirty randa ukuze bakghone ukwenza umsebenzi wesikolo, bakhulume nabantwana abafunda nabo, bakghone nokubona ukuthi esikolweni ngiziphi izinto ezitjhiwoko nekose bazifunde.

Kunedatha le-WhatsApp, kube nedatha lamavidiyo.

ESewula Afrika kusese nabantu abaphila emakhaya baphila isikhaya, esikhathini esinengi uthola kubabantu abangasebenzisi abomaliledinini namkha umtjhininqondo, kuba babantu abatjalako, abantu abatlhogomela ifuyo, abantu abazihlalela emakhaya abangacabangi ngezinto zetheknoloji.

Kungombanyana isimo somnotho weSewula Afrika siphezulu, okwesibili abantu abanengi baya elisebenzisa idatha weSewula Afrika yingakho amanani wakhona uthola aphakeme ngombana bayazi ukuthi abantu bazolithenga.

Mina ngizibekela isikhathi sokusebenzisa idatha begodu ezinye zezinto ngizithola ngingazenzi ngizame ukwenza isiqiniseko sokobana ngilonga idatha lami.

Kuma-network adumileko i-Telkom ngiyo engathi itjhipha tjhiphile naziza ku-inthanethi.

Iinkundla zokuthintana kuba ngizo ezidla khulu idatha ngombanyana sibukela amavidiyo eenkundleni zokuthintana okungiwo adla khulu idatha.

Iye, idatha iba ngconywana ukubiza nawuyithenga ngobunengi.

Idatha lithengwa ngeendlela ezinengi ezihlukahlukeneko, kuza kuya ngokuthi umuntu usebenzisa yiphi i-network okungiyo ezamkhombisa bonyana idatha lakhe alithenge ngayiphi indlela. Kuneenomboro abantu abazaziko ezisetjenziswako ukuthi umuntu athenge idatha kubuye godi umuntu athenge idatha ngoku-download i-app ye-network yakhe endani athenge lapho idatha, okhunye godu kukuthi umuntu angathenga idatha ku-app yebulungelo lakhe namkha umuntu athenge i-airtime asebenzise i-airtime leyo ukuthenga idatha.

Kuyahluka uthola umuntu mhlamunye athenge idatha elihlala ilanga linye namkha amalangana namkha amahora namkha ihora linye, uthole omunye athenge mhlamunye leenyanga namkha mhlamunye athenge elizakuthatha inyanga yinye, kuya ngokuthi umuntu ufuna idatha elingangani begodu elizokuhlala isikhathi esingangani.

Awa, idatha elikufunjathwako alipheli msinya ukudlula idatha eliku-router, kuya ngokuthi ngiliphi idatha elinengi, ngiliphi idatha elisetjenziswa bofunjathwako abanengi namkha imitjhiningqondo nakhona lisetjenziselwa ukwenza ini, idatha lihlala nalingasetjenziswa khulu namkha lizakuhlala nalithengwe ngokuthi kube lidatha elibizwa ngokuthi yi-unlimited olisebenzisa ngendlela namkha kangangani ofuna ukulisebenzisa kodwana lizokuhlezi likhona todi kufike ilanga lalo lokugcina.

Abantu banganikezwa ithuba lokobanyana mhlamunye idatha labo nakufanele baliqede namhlanje kodwa bangakaliqedi, babawe uku-extenda, ukukhuliselwa isikhathi sokuthi mhlamunye banikezwe amalanga amathathu wokuthi baqhubeke balisebenzise lize liphele kulawo malanga lawo amathathu.

Ungatlola phasi ukobanyana uzokusebenzisa imali engangani ekumaliledinini ngokuthenga idatha nakwezinye izinto ngokwahlukahlukana kwazo, ubuye uzikhuze ukuthi angeze wathenga idatha elidlula leli olithengileko ngombana uzithembisile ukobanyana uzokulandela leyo migomo leyo.

Kulisizo khulu ukobanyana abafundi babe ne-Wi-Fi ngombanyana lokha umfundi nakathi wenza umsebenzi wesikolo akunanto efanele imphazamisa alo-ke, i-Wi-Fi nayikhona inedatha elaneleko, umfundi uzokwazi ukwenza umsebenzi wakhe wesikolo bekaqede ngaphandle kokuba nemiraro kodwana nakazakusebenzisa umaliledinini afake idatha elincani athi wenza umsebenzi wesikolo, idatha naliphelako angeze asakwazi ukuzuma ilwazi leli ebekafanele alithole ngedatha.

Kunefilimini nantiya elenziwa ngeminyaka egadungileko ekuthiwa yiTsotsi. Ifilimela belaziwaya umhlaba mazombe. Uthole bakhuluma ngalo lapha nalapha begodu lafakwa nakwamanye ama-awadi ebekufanele anikezwe abantu abanamafilimu namkha abadlala kumafilimu. Ngilo-ke lona lodwa engilazi lidume umhlaba woke jikelele.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi, ifilimu liba mayelana naye khulu. Iye, babakhona abanye abantu efilimini lelo kodwana yena, ifilimu liba mayelana naye. Uhlangabezana neenkinga ezinye azincobe, ahlangane nokhunye godi kodwana uba mumuntu ifilimu eliqalene naye ngco.

Lokhu-ke kubangelwa kukobanyana abalingisi laba basuke benze umsebenzi omuhle khulu, lokha nabalingisa efilimini. Uthola ubukele ubone umlingisi kutani nakenza izinto. Ugcine ucabanga ukobanyana vele yipilo ayiphilako le. Kanti awa akusiyo ipilo leyo yindlela esuke bazimisele ngayo nabenza ifilimu lelo. Okhunye godu kungabangelwa kukobanyana abalingisaba asibazi sibazele eduze. Yingakho kusuke kube nemicabango yokuthi ungathola banje nanje nanje, kanti awa akusinjalo.

Ngicabanga ukobanyana kungenzeka ukuthi abantu balingise abakubone emafilimini, lokha nabafuna ukuyokweba. Lokhu kungenzeka ngombana basuke babukela ifilimu, babone abantwaba ababalingisi bakghonile ukuyokweba into ebathi bayoyeba baphumelele. Babonakale njengabantu abaphumeleleko bebangabanjwa bekuphele ifilimu. Ndani nabo bacabange ukobanyana bazokukghona ukuyokwenza into le ngombana loya mlingisi loya naye ukghonile ukuyenza.

Ngicabanga bonyana kuyabadima ithuba lokuwabukela ngombana esikhathini sagadesi angisazi mina bonyana ikhona indawo umuntu angabukela amafilimi. Amafilimi angabhadelwako mhlamunye angase sekaqalelele kwezinye izinto angawabukela kodwana azokubanjwa. Akusiwo woke azokukghona ukuwabukela. Esikhathini esinengi la athandwa babantu ngiwo ekose umuntu abhadele ukuze akghone ukuwabona.

Okuhlekisako kukobanyana amafilimi esele siwabukela kumabonwakude eSewula Afrika. Mafilimi esiwabhadelelako endaweni thizeni ezidumileko. Akusena ifilimu ozolibukela ongakabhadali nemali nencani. Alo-ke khona iye ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana kulapho engiwabukela khona. Nanoma ngiwafaka kumabonwakude kuba mafilimu engiwathole ku-inthanethi.

Kunamanye amafilimu okghona ukuwabukela usebenzise i-inthanethi kwaphela kodwana ungabhadela njengama filimu atholakala kibo-Youtube. Alo-ke kungaba ngiyo yodwa indawo leyo enamafilimu angabhadalelwako engiyaziko mina.

Mina ngithanda ifilimu elibizwa bonyana yi-Letters to Julliet ngombana ngithanda amafilimu amayelana nethando begodu ifilimu lela. Lafana kancani nepilo yami. Alo-ke akhange ngikwazi ukulikhohlwa ngemva kokulibukela.

Mina ngineenzathu eziimbadlwana zokuthanda amafilimu. Ngiwathandalela ukobanyana ayangilibazisa, ngiwathandele ukobanyana kunento engiyifundako efilimini elinye nelinye engilibukelako. Ngiphinde ngiwathandele ukuhlekisana. Uthole ngasikhathi ahlekisa khulu akwenze ukhohlwe ziinkinga zomhlaba kancani.

ESewula Afrika godu idatha liyabizake lona. Angeze ngawacamba amanga nie, ngombana idatha libiza imali engathi ingaphezudlwana so nawungathi uyaqalisisa. Uthole imali ozothi uyisebenzisa ukuthenga idatha, yimali ephezudlwana. Kodwana lona libe liphele msinya.

Idatha libaluleke khulu esikhathini sakhathesi ngombanyana nawufuna ukuthintana nabanye abantu abakude nawe, usebenzisa idatha, nawufuna umsebenzi usebenzisa idatha, nawufuna isikolo usebenzisa idatha. Kunengi khulu okusebenzisa idatha, abantu banje esele bakusebenzisa. Alo-ke ukuze umuntu akghone ukwenza izinto ezinengi, udinga idatha.

Awa, ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulu. Lokho musi dani ukubona nawusuke uvula iinkundla ezinamavidiyo, awa, idatha ligijima ligijime liphele. Kodwana umlayezo nawuwuthumelako uzase uthathe idatha elincani. Lihlala isikhathi eside-ke godu nalo nawuthumela ngalo umlayezo kwaphela. Lokho ngicabanga ukuthi kwenziwa kukobanyana ividiyo ithatha indawo enengi. Alo-ke ukuthi uyithumele kuzabe kuthatha idatha kancani kancani, kancani kancani todi beyiphelele ividiyo leyo. Kodwana umlayezo wona mncani khulu, uthi uwuthumela nje, ukhambe nje, bewufike nje, bekuphelele khonapho.

Kungakose umuntu loyo azibekele isikhathi sokobanyana uzokuhlala ku-inthanethi isikhathi esingangani kokuthoma. Kwesibili, umuntu loyo angehlisa ukubukela amavidiyo, ngombana ngizo lezo izinto eziqeda idatha, zingayongi. Alo-ke, iye nakangenza lezo ezimbili lezo, awa, idatha lakhe nokho lizakongeka.

Idatha naliphelileko, awa yoke into iyajama. Nangabe umuntu bekasabukele ividiyo, ijama khonapho, ayisaqhubeki, ayisabuyiseleki emuva. Akusasebenzeki, sekujamile sekunjalo. Nangabe umuntu bekasathumela umlayezo eenkundleni zokuthintana, mhlamunye asathi uthumela laphake-ke umlayezo wokufuna umsebenzi, uzakujama khonapho, angeze kusakhamba nomlayezo loyo. Angeze bewusafika la uya khona. Kuzase sekujame khona lapho. Yoke into izase seyijame, akunakuthi kuzakwenzakalani. Awa izabe isiphelile, abe akusaberegeki nie.

ESewula Afrika, kuneendlela eziimbadlwana ozokuthenga idatha. Indlela yokuthoma, kukobanyana umuntu mhlamunye athole i-App yebulungelo lakhe, athenge idatha. Yesibili, angase asebenzise iinomboro azibethe efowunini yakhe, ngemva kwalokho aziqindezele, athenge idatha. Kodwana lokho, uzakukghona ukukwenza kwangemva kokobanyana athenge i-airtime. Okwesithathu, kunee-App ezikhamba nama-network, lezo-App-ke lezo ngizo muntu azazisebenzisela bonyana athenge idatha.

Liyahluka-ke idatha eSewula Afrika. Kuya nge-network, kuye nangokuthi ngelesikhathi esingangani, ngoba uthola elinye mhlamunye kungelelanga linye, ube nelemalangeni athize, kube neleemveke, kube neleenyanga, izinto ezifana nalezo. Alo-ke liyahluka, kodwana uyakghona bonyana mhlamunye nasithi ufuna i-one gig, umuntu angase sekasebenzise mhlamunye i-fifty rand, ukuze akwazi ukuthenga i-one gig yedatha eSewula Afrika.

Ngiyacabanga bonyana nakubantwana besikolo, banganikeziwa idatha elinengi ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wabo wesikolo. Ngiyacabanga ukuthi nabangathi mhlamunye bathole idatha elibizwa ngokobanyana yi-uncapped data. Idatha lelo lidatha elingapheliko, ukghona ukulisebenzisa nanoma ngasiphi isikhathi. And then idatha lelo balibhadalele mhlambe nge-two hundred. Awa, lokho ngibona ngathi kungaba yipendulo yabantwana abanengi abasesikolweni.

Kunedatha lebusuku, kuphinde kube nedatha lemini. Lihluka-ke nangeemali ezibhadalwako nawuthenga umhlobo lo wedatha-ke.

ESewula Afrika kusese nabantu abasaphila isikade khulu, kangangokuthi abanabo abomaliledinini, abanayo imitjhiningqondo. Abantwaboke-ke bona-ke abazikhathazi ngedatha nakancani. Awa, abanakuzitshwenya nie. Kwabo sekuvuka banakelele ifuyo abanayo, batjalatjale, baqale iintjalo zabo, benze isiqiniseko sokobanyana yoke into ijame ngendlela efaneleko, bazikulumagele izindlu zabo. Awa bangabi nomraro nie. Kodwana-ke mina la ngihlala khona, awa silisebenzisa khulu idatha ngombana yoke into esiyenzako siyenza ngedatha.